Ke nahana hore ha ke na maikutlo a halefileng mabapi le difilimi tsa ka mona Afrika Borwa di sa bapale haholo mose. Ke ka baka la hore bongata ba tsona difilimi tsa Afrika Borwa di na le leme lena la ka mona, le e leng hore mose ha ba no le utlwisisa mme difilimi tsa mose di buwa sekgowa nakong e ngata e leng yona puo eo bongata ba rona lefatsheng re utlwisisang.

Aa motswalle ke bona hole betere re bontshe neo ya rona hona mona hae hona mona lefatsheng la bo rona ho tshwana feela le kwana mose ba ntsha neo ya bona hona moo mose le rona ha ebe ntho e jwalo feela. Ha nako e ntse e tlaba ho tseba mang hore ekaba rona ba tla hodisang lefatshe lena la rona, le lona le tsebe hoba le menyetla eseng hore re nke menyetla ena ya rona re ise ka mane.

Bana beso mamelang kontraka ena ya ka ya marangrang e dumela feela mehala e mene hore e tshware ha e feta e mene ona ona wa bohlano a never wa kgona ho tshwara mme ha e le jwalo ho tlamehile hore re fane chance re fane monyetla wa hore mong le mong a tsebe ho sebedisa marangrang ana.

Pele ke qala ho e rekisa, ke tla tlameha ho ngola hodima pampiri kapa hodima lebokoso ke be ke e beha kantle leboteng e nngwe ke tla isa mane pele ho seterata, ke behe moo palong mme ke jwetse batho ba mmalwanyana hore ba nfetisetse melaetsa bathong ba bang hore ke rekisa data.

Ntlha ya pele, e ke e ratang ka founu ya ka ke hore e na le di-APP tsa social media tseo ke kgonang hore ke kene ho tsona mme ke qoqe le bakgotsi ba ka ba heso.

Nka mo eletsa hore a sebedise lebitso la lebitso le sa amaneng le boitsebiso ba hae, ha se sebedise lebitso la hae la .

Ha ho na se nthibelang ho arolelana phihlello le bona ka hore ha ba fihla se ntse ke ba balla melao le yona eo e palong ya hore ha se ba tsamaya masoba ba ya wa kwala.

Wi-Fi ke technology e dumellang disebediswa tsa digital hore di kgone ho kena internet ntle le mohala, e sebedisa maqhubu a radio ho hokanya disebediswa le router e neng e hokahanya le internet. Batho ba tsofetseng ba ka ruwa molemo ka Wi-Fi ka ho buisana le ba lelapa le metswalle ho fumana le ho etsa diteko tsa bongaka.

Ekaba o nkenya tlasa kgatello ya maikutlo ebile o tla be a hlekefetsa ditokelo tsa ka. Empa hee ha ele hore ha re sebedisa Wi-Fi ya hae, haona se re se ntshang seo re se patalang, le moo ho tla be o se na bothata.

Tjhe, ke ya hana ntho enngwe le enngwe e ngolwang ha ho thwe hore se ngwe le sengwe se ngotsweng ke nnete ho hong ho ka ba nnete empa tse ding tsa dintho ha se nnete hobane qetellong motho a ngolang ke motho.

Hore ditshwantsho tsa hao di iswe mafatsheng a mang, se ke nahanang hore o ka se sebedisa ho fihlella moo ke social media ke website platform ya video e kang YouTube le festival pontsho.

Ha ke bone e tlaba bothata hobane ha o patala TV box, e ba ntho e le ya hore o e patala hangwe fela empa Satellite Dish yona ke taba ya hore o patala kgwedi le kgwedi.

Nkgono bophelo bo bonolo haholo ka cellphone hobane ha hona le cellphone o kgona ho buwa le motho a hole o ntso o le moo feela o kgona le ho etsa se bitswang hore ke video call o mo letsetse le bonane le le founung, o tshware founung, a tshware founu, le shebane le buwe. Ho se ho na le dintho tse ngata haholo. Technology e nolofaditse bophelo.

Ebile e sa ntshwara hantle taba eo maikutlo aka a lo ba a theoha ka baka la hore ke ile ka reka data e ngata. Elare ha molaetsa o kena ng wa hore ke rekile data ka ho bona hore a ke rekile data ya matsatsi a mabedi feela, empa e ngata haholo data eno ebile ya fela. Ke so ebile ya fela. Ke so e sebedise hantle fela hobane matsatsi a teng a fetile, empa yona data e ne so fele.